Amancina ngewokuhlobisa, agcokwa bomma endlebeni kodwana nabobaba bayawagcoka kwesinye isikhathi. Zenziwe ngezinto ezihlukeneko ezifana negolide, isiliva nokhunye okunengi kokuhlobisa.

Ubuntu, ukuzithoba, ihlonipho, ukuthobeka kanye nokuthembeka.

Yikomo eveza imizwa wokuthi ukhuthaza, ukukhumbuza noma ukwazisa ngomlayezo othileko.

Ngicabanga bonyana litjho umntwana womfazi omdala noma umakoti. Ngamanye amagama udadwenu omncani noma omncani kancani kunina.

Ngokwesintu angathiywa ngugogo nomkhulu elinye athiywe ngumma nobaba, kwenziwa ukukhethiwa kwegama izibongo kanye nendabuko.

Mumuntu wesifazane ongakhulumi kuhle noma ophendula kumbi ongahloniphiko. Ikakhulukazi nakakhuluma nabantu abadala namkha mntazana ophaphako othanda ukukhuluma khulu ngendlela engakafaneli.

Kwenziwani ngenongwana yomntwana nayiqeda ukuwa? Ngicabanga bonyana kwenziwa umsebenzi wokupha umntwana igama begodu bekuhlatjiwe nembuzi.

Awa, abakavumeleki ngombana ngokwesintu kwabekwa bonyana ukulotjolwa komntazana kufanele kukhambiswe babantu bembaji ekubomalume.

Yinto evuthelwako, yenze umvumo ube mnandi lokha nakugida abantazana namkha abomma.

Kulokha umsana nakatjela umntazana bonyana uyamthanda.

Lalela noma ulandele imikhuba ebalulekileko njengokuhlanza izandla ngaphambi kokudla, iba nehlonipho ngaso soke isikhathi, gwema ukuziveza ngendlela enengqondo namkha edelelako, gcoka ingubo ehloniphekileko.

Yindlela elandelwako ekukhetheni igama lomntwana, iya ngekolo namasiko yemindeni.

Litjho umuntu wesilisa otjhade noma ozokutjhada nodadwenu noma udadwabo womuntu wesilisa.

Ngicabanga bonyana ukungaziphathi kuhle kwabantu bembaji, ikakhulukazi mabakhuluma ngokuziphatha kwabo okunganampilo kwezomseme.

Iinkomo zedini, zingaba phakathi kuka-one ukuya ku-three noma ngaphezulu kuya ngamasiko wendawo noma umndeni.

Mumuntu ohlobene nomndeni ngendlela yokuba yisihlobo esithinta iinkomo, ikakhulukazi emcimbini yemitjhado namkha amalobolo.

Ukuhlatjwa kwembuzi, ukuthokoza abogogo kanye nabobamkhulu.

Mumuntu oneenkulumo ezinzima, ophikisa njalo, ongenalo nothando ekhaya, othanda ukuphikisa begodu akanawo umusa.

UNomkhulumi ngulo abakhamba naye lokha nabayokulobola, okhulumela abomalume.

Hlathulula bonyana yini ibherede. Ibherede, ngicabanga bonyana yingwani ethwalwa bobaba kanye nomma ayikhethi.

Iimpahla ezinemibalabala, iinhluthu, ubudlelwana bobulili, ukukhamba khulu emphakathini, amacici namkha ubukhazikhazi.

Yisithandwa sangaphandle komtjhado noma umuntu othandana nomunye wababambisene emtjhadweni ngaphandle kwemvumo yomlingani womtjhado.

Ngumlingiswa otholakala eendabeni yesintu noma emlandweni wabantu baseNingizimu Afrikha, ikakhulukazi ohlobene nezindaba zendabuko.

Yikomo engakhuliswanga kuhle, umma wakhona engekho noma zange yakghona .

Yinto esetjenziselwe ukugcina nokuthwala izinto, ikakhulukazi izinto ezincani noma ezibalulekileko.

Kufanele uyithele ngesipiridzi nawuqedako uyibophe mihla namalanga.

Ngombana igama aligcini nje ngokuba yisihloko somuntu, lijamele ubuwena bomuntu, umlando, isifiso somndeni kanye nokhunye okunengi.

Kufanele aziphathe kuhle ahlonipheke ngombana esikweni lamaNdebele ukuthatha akusiwo nje umtjhado kwaphela kodwana yisibopho phakathi kwemindeni emibili kanye nobudlelwano obutjha.

Irhabi yivunulo yabentazana.

Zizembatho ezenziwe ngamabhlogo.

Umdzegana ziinrholwani ezincani zedini.

Ngicabanga bonyana mlingakobe.

Ngicabanga bonyana zizembatho ezibizako ezinye enobukhazikhazi noma ezidosa amehlo. Izembatho ezitja ezinemibala ecwebezelako.

Umbhalo yingutjana embathwa bantazana bequde.

Ngicabanga bonyana unokhetwako, mumuntu okwazi ukwenza iinqumo.

Umtshurhwana yingutjana embathwa bomma, lokha abathethweko.

Ngicabanga bonyana isihlohlo, isihloko esikhulu esingehla kombhalo.

Umncwazi ngicabanga bonyana sigcoko esimbathwa ehloko.

Umkhala mncamo ombathwa ehloko.

Cabanga bonyana zizembatho ezihloniphekileko ezisezingeni eliphezulu.

Amatlawana ngicabanga bonyana mumuntu othanda ukuhlebeza, okhuluma khulu ngezinto ezithinta abanye abantu, ikakhulukazi onganabo ubufakazi noma ngaphandle kwemvumo yabantu labo.

Kuqakatheke khulu, ngombana mlando nobufakazi bomphakathi wamaNdebele. Ayigcini nje ngokuba yindlela yokugqoka, kodwana iyindlela yokukhombisa isiko, isithunzi nemvelaphi yomuntu.

Litjho indlela yokuphila, amasiko, imikhuba nemigomo engiyithola emndenini nasemphakathini wami. Yinto engisiza ukwazi ukuthi ngingubani, ngivela kuphi nokuthi ngiphila njani nabanye.

Iveza ubuwena bami, ngokuhlonipha amasiko, ukuveza ibumbano nobuntu. Begodu ingikhumbuza ukuthi ngingubani phakathi kwabantu.

Ukudla okuthandwa khulu ngokwesiko lami zinredlo. Iinredlo ziinyama eziphuma ngaphakathi kwekomo lokha nayiqedwa ukuhlinzwa.

Ilimi engilikhulumako ekhaya lilimi lesiNdebele, ngombana sihlala emaNdebeleni begodu ngilo ilimi elikhulunywako.

Iye, ngiyavuma bonyana umvumo uveza ivelaphi yomuntu, ngombana angeze wathola iNdebele livuma umvumo wamaPedi namkha wamaTswana.

Zekolo zidlala indima yokuhlanganisa ikolo namasiko, ngendlela ekhambisana nobuntu bethu.

Umnyanya wesiko engiwuthandako, mnyanya wamasokana ngombana bavuma kamnandi.

Ngokuphahla nokwenza iminyanya yemitjhado, amaqude, ukungenisa abobaba nokhunye okunengi.

Kudlala indima ekulu khulu, ngombana yindlela ozokwaziwa ngayo leyo.

Ukungabi nomntwana ungakathombi.

Banomthelela khulu, ngombana ngibo ekufuze sibone ngabo bonyana esikweni kwenziwani begodu kufanele uziphathe njani.

Ziindatjana ezimayelana nokuphila, ukuhlonipha nobuntu ebudluliselwa elutjheni ukusuka esikweni lethu.

Yisikerde eside namkha ijesi.

Livunulo labomma.

Yivunulo labantazinyana namkha labomma.

Livunulo labobaba.

Mincamo elithungiweko embathwa bomma namkha abobaba entanyeni.

Mincanyana ephothelweko embathwa bomma ngaphambili.

Sikhumba esimbathwa bobaba.

Ziinyathelo ezifaka imino zingavali iinyawo.

Sikhumba esimbathwa masokana namkha bobaba ehloko.

Mincanyana eyenzelwe abantazana namkha abomma bonyana bayimbathe ezandleni.

Mateksana ambathwa bomma namkha abantazinyana lokha nabambethe ivunulo.

Bukhazikhazi bendlebeni ebumbathwa bantazinyana namkha abomma.

Sigqoko esimbathwa bomma namkha abobaba ngombana sona asikhethi.

Kungathi kuyisinjana embathwa entameni.

Ngicabanga bonyana magama anokudelela phakathi.

Mincamo ethungwe yabamide embathwa bomma namkha abantazinyana.

Ukunciphisa obukhulu nobuncani.

Sigqoko esimbathwa lokha nakumakhaza simbathwa noma kungubana asikhethi.

Livunulo labobaba.

Mincanyana emide eyenzelwe ukumbathwa ehloko.

Silwane.

Angicabangi bonyana iyambathwa.

Silwane esifana kodwana sona sincani kancani.

Sikhumba esimbathwa bobaba.

Iye, bavumelekile abobaba bonyana bambathe isithimba ngombana simbathwa lokha umma lo nakatjhadako namkha emcimbini wamaNdebele.

Sipelede esiberegiswa bomma namkha abentazana ukuhlanganisa idugu.

Yingutjana embathwa bomma abatjhadileko.

Mincanyana ehlanganisiweko embhathwa masokana.

Mincanyana embathwa bantazinyana namkha abomma entanyeni.

Mincanyana ethungelelelweko embathwa bantazinyana edinini.

Mincanyna ekhanyako elihlotjisiweko embathwa bomma nabantazinyana edinini.

Ziinrholwani ezincani zedinini.

Sihlanywana ingubo embathwa ejele.

Ifana nomlingakobe.

Sihlwanyana ingubo embathwa ejele.

Yingutjana yemibalabala embathwa bomma namkha bantazinyana.